Go na le morogo o mongwe o e leng gore gore fa o na le dijalo o kgona go o kentsha, morogo wa teng o bidiwa thepe. Morogo wa teng o monate mongwe le mongwe o kgona go o ja le fa o apaya ga ona bothata. O mongwe morogo ke morogo wa lephutse o e leng gore go na le batho ba e leng gore ba natefelela go ja one.

Dikgwetlho tse e leng gore balemirui ba Rooibos ba lebagane le tsone ke metsi go sa kry-e metsi a lekaneng, le go tšhentšha ga maemo. Go tšhentšha ga maemo ga gona sepe se ba tla se etsang, ka ya metsi ba tla batla thuso ko masepala gore ba ba thuse ka metsi.

Dikgwetlho tse leng gore balemirui ba tla tswa ba kopana le tsone gompieno ke maemo a bosa fa a tšhentšha kgapetsa le kgapetsa a dira gore dijo tse ba di jadileng di sa kgona go tswa sentle. Gape le tlhokego ya metsi, dijalo tse dingwe di tlhoka metsi a mantsi gore di kgone go gola gape le go tlhoka le boost-eng.

Dikgwetlho tse eleng gore balemirui ba tla tswa ba kopana le tsone segompieno, ke tlhokego ya metsi. Go na le dijalo tse leng gore di batla metsi a mantsi gore di kgone go gola gape le maemo a bosa le one a kgona go etsa di sa gola ka tsela e e maleba.

Dingwe tsa maungo a jewang mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, dipanana khabetšhe, ditamati le mmidi.

Dingwe tsa maungo a e leng gore a jewa lefatshe lotlhe ke mmidi, ditamati, morogo, lephutsi, bitiruti le khabitšhe.

Dithoro le mabele ke dijo tse eleng gore batho ba le bantsi ba kgona go dija ebile, ke dijo tse e leng gore o tla di kry-a bonolo.